Ezinye zeziqhamo ezivuthwa ehlotyeni ziquka limango, lipapaya, lilitshi, li-watermelon, liphitshi, lipayinepuli.

Molweni, bantwana bam. Ndingathanda uba ndinixelele uba isigqibo sentombi yami sibaluleke kakhulu. Kungoba yona izama uzivulela ishishini and eli shishini eli ayilenzi ngoba ifuna ubonisa abantu uba iyakwazi nayo uyenza ishishini, ilenza ngoba ilithanda, inothando lwayo. Okutsho uba njengoba ilenza so, ngeli hlobo, iya kulenza ngendlela efaneleyo. Ngoba uyeva uba ilenza ngothando ukutsho uba khona apho kuzawuba nempatho nokuvisisana kwale nto iyenzayo, kwaye futhi iyavana nale nto iyenzayo.

Umntakwethu ndingaqala ngokumnceda aqale iprojekthi yesolimo. Angaqala ngokuthi atyale imifuno ekhaya ukuze azobona uba kuyamvumela na ukuthi angaya phambili. Kodwa ke ngoba enesidanga kungamvumela ngoba kuyatsho uba wazi kakhulu, wazi kakhulu.

La maxesha kuye kube khona ixesha apho kuzawuba khona neengxaki zokuba asikwazi ufumana umanyoro. Ngoku umhlaba ngelo hlobo awuzuyenzeka uba uvutshwe kwaye futhi neegada zolima khona ziye zibe yingxaki. Ngoku uma ziba yingxaki umsebenzi awuqhelanga uhamba ngesiqhelo, ngendlela eqhelekileyo. Kwaye futhi nangapha mayiba kuyenzeka uba abasebenzi bayasebenza kakuhle kodwa ishishini alenzi imali kakuhle, kuyenzeka uba ifama ibe neprofithi ezawulahleka. Kakuhle kakuhle ibe ne-loss.

Zinye zeziqhamo ezikhula kakuhle eKapa kuye kube ziiapile, ziiorenji, ziilemoni, ziya ngokwehluka zibe zininzi. Unobangela wezi zinto kukuba i-weather yaseKapa ayifanani nale yamanye ama-province akhona ngapha ngaphandle. EyaseKapa inokubandanyana, inemvula futhi kakhulu, yiloo nto.

Kuthintela ukungcoliswa kwesivuno ngomhlaba okanye ezinye izinto ezingcolileyo ezingasuka emhlabeni. Okuqinisekisa, oku kuqinisekisa ukuba isivuno sakho sihlala sicocekile kwaye sinempilo entle, nto leyo eqinisekisa ukuba uyakwazi usithengisa ngexabiso eliphezulu.

Ukusenga ngumsebenzi obalulekileyo kwizityalo nakwiinkomo. Xa ndandisengile ndandisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba iinkomo zifumana ukutya okwaneleyo namanzi acocekileyo. Ndandihlala ndiqinisekisa ukuba iinkomo zicocekile kwaye zikhululekile, nto leyo enceda ekuphuculeni umgangatho wobisi.

Kwixesha elomileyo kubalulekile ukukhetha izityalo ezimelana nomswakama kwaye zingadingi kakhulu amanzi. Nazi ezinye izityalo ezenza ngcono kwixesha elomileyo. Amaranti, esi sixhobo senza kakuhle kwimozulu eyomileyo kwaye sinokukhula ngokukhawuleza. I-sorghum, isityalo esiqinile kwaye sinokumelana nemozulu eyomileyo.

Ingcamango yokuba imivuzo yabasebenzi basezifama ifanele ibe phantsi ngenxa yokungabikho kwemfundo esesikweni kwezolimo yimbono yimbono esele iphelelwe lixesha kwaye ayibonisi imeko yangoku yezolimo eMzantsi Afrika.

Amaxesha okuna kwemvula okanye iiphatheni zemvula anefuthe elikhulu kwisigqibo somntu ofuna ukulima sokuba makalime nini. Ukulima kuxhomekeke kakhulu kwimvula eyaneleyo nefanelekileyo ukuze izityalo zikhule kakuhle.

Kuyavuyisa kakhulu ukuba uvune umbona omkhulu nonomgangatho ophezulu kangaka, libali elikhulu lomlimi osemtsha. Ngokuphathelele kumbuzo wakho wokuba kulula na ukulima umbona, impendulo yam njengomlimi osele exhathisa, hayi, akusoloke kulula kodwa kuyenzeka kwaye kunokwanelisa kakhulu. Umbona waziwa ngokuba sisityalo esiyithanda kakhulu imvula elungileyo kunye nomhlabathi onokuthi amanzi ahlale kuwo kodwa angamanzi gqithi ukuba uhlale kwindawo apho imvula ihleli ngokufanelekileyo okanye nenkqubo elungileyo yokunkcenkceshela.

Esi sigqibo sabo sokuba abayifuni ihempu emhlabeni wabo sinezizathu ezivakalayo kakhulu kwaye siyacaca ukuba ingaba nefuthe elibi kakhulu kwizinga lesivuno sentsangu, i-cannabis, xa isityalo sehempu singadlulisela ipholeni, cross pollination, kwisityalo sentsangu.

Abantu abahlala ezilalini bangancedwa ngokuba baziswe ngokubaluleka kokuba namasimi neengadi. Baxelelwe kwaye futhi baxabiswe uba ukuba nengadi kubaluleke kangakanani. Ngawona ke awo maxesha awo kuzawufuneka nokuba babe namanzi awoneleyo ngoba kwaziwa uba izityali, izityalo zidinga amanzi kakhulu kweli xesha.

Enye yeyona micelimingeni mikhulu yizifo. Iihagu zisesichengeni kwizifo ezininzi ezinokusasazeka ngokukhawuleza kwaye zibangele ilahleko enkulu kwezoqoqosho. Enye into iihagu zifuna ukutya okunesondlo esiphezulu ukuze zikhule ngokukhawuleza kwaye zifikelele kubunzima obufunekayo bentengiso.

Kufuneka ndibheke impilo yabatshana bam kuqala. Ndiza kubalumkisa ngokucacileyo nangobubele malunga neengozi, ndibafundise indlela yokuziphatha ngokukhuselekileyo kwaye ndicacise ukuba kutheni kubalulekile ukuba balandele imithetho yam. Ndiza kuqinisekisa ukuba bayazi ukuba ndibakhathalele kwaye ndifuna ukuba bakhuseleke ngalo lonke ixesha.

Ukuphela komsebenzi okanye udendo yimeko enzima kakhulu kuye wonke umntu ochaphazelekayo, kubandakanya nabasebenzi kunye nomqeshi. Njengomfama kubalulekile ukuba ube nesicwangciso esicacileyo sokukhusela imivuzo yabasebenzi bakho ukuba le meko ingafuneki ibe yinyani. Ukwenza oku kufuneka ulandele imithetho yomthetho wezabasebenzi waseMzantsi Afrika kwaye wenze ngobulungiswa nangokuphandle.